Into engasiza kakhulu ukuthi kuwo lamathrendi lawa kungabi khona abantu abavumelekile ukuthi baziveze bahambaze noma baphuza utshwala. Futhi enye into engasiza ukuthi kungavezi ukuhlukunyezwa kwabanye abantu kuwo lawo mathrendi, kube amathrendi alwa nezinto ezinjalo, ngizohlukumeza abanye abantu futhi akhombisa iy'ngane izinto ezingalungile.

Abantu abenza imiculo egqugquzela udlame abantu abamosha kakhulu ngoba abantu abamamela lapho begcine benza le nto abayizwayo ngakho-ke kufanele ukuthi siyenze umculo ogqugquzela injabulo, ukuthandana emphakathini kanye nokuzwana ngoba into oyifaka ey'ndlebeni zakho inomthelela kwentweni oyicabangayo.

I-hip hop inendlela yayo ezwakala ngayo, ikuyenze ufise ukucula nayo, abanye abantu bayarepha ku-hip hop. I-Electronic noma iklasikhali kuzwakala iy'nsimbi kakhulu, akuvami ukuba nabantu abaculayo, kuye kube nabantu abamemezayo. Ngalokho-ke yiyo indlela ongahlukanisa ngayo, i-hip hop ithe ukuphola kancane, ayisheshi futhi kukhona abantu abarephayo, i-electronic iyashesha baculela phezulu, bayamemeza. Iwona mehluko ngawubona-ke.

Omunye umculi uwenza iy'ngoma zothando, ayivami ukushesha iy'ngoma zakhe, zigqugquzela imizwa yothando. Omunye umculi wenza umaskandi kuwukuthi umculo ofuna kuthi ugiye, umculo ophezulu osheshayo.

Ngingahlale ngigqugquzela abamamele bami ukuthi bamamele umculo ongaholeli abantu ukuthi benze izinto ezingalungile, kokuqala. Okwesibili ngingahamba ngiyohlangana nabantu bomphakathi, ngiyenze amavidiyo, ngifake khona lapho enkundleni yami yokuxhumana engiyisebenzisayo futhi ngingagqugquzela abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi baphilisane ngokuthula nangothando.

Ubuhlakani bokwenziwa buyasiza kakhulu, busiza iy'ngane zesikolo futhi kusize nabantu abasebenzayo. Lokhu kusiza kakhulu futhi kuyinto engafakwa kuma-device ahlakaniphile, ezogqugquzela bonke abantu ukuthi bawathenge.

Ikhava, ingoma yekhava ihluka ngoba kukhona amaphutha asuke ekhona kulengoma yokuqala, mhlawumbe bona la bantu abayenzile abangawazwanga noma bangawabonanga. Nokho-ke, kwenzela ukuthi la abenza ikhava, bavale lawo maphutha noma bawalungise ingoma igcine isiyenza ngcono kuna le yokuqala.

Into esingayenza sinomlingani wami ukuthi singasebenzisa okubizwa ngama-SMS nangama-email-i ngoba kuye kubize kakhulu ukufonela abantu uma usezwini langaphandle kanti-ke le ongikubalile okuyi-email-i kanye ne-SMS-i akuvami ukubiza kakhulu.

Kungaba nemiphumela emihle ngoba abantu bazowazi ukuthi yini le abayisebenzisayo futhi bayisebenzise ngendlela eqotho, bangamoshi abantu ma bazi kahle kahle ukuthi yini enzekayo ukuze babe nawo lama-services.

Ngingabala ukuthi ngosuku bakhulume nabantu abangakanani futhi ngingathola abanye abantu ukuthi bazenze sengathi ba abantu abadinga usizo, ngibone ukuthi babaphatha kanjani. Loko kuzongisiza ukuthi ngibone ukuthi abasebenzi bethu basebenza kanjani futhi basebenza ngempela na.

Kufanele ukuthi babuze kulawa mazwi ukuthi yini evumelekile yini engavumelekanga, ayikho into endlula ucwaningo. Ubantu laba mele bahambe babuze bazi ukuthi yini abangayenza futhi yini ebangavumelanga ukuyenza baphinde-kena basayine okubizwa nge-MOU, okubizwa nge-Memorandum of Agreement, isivumelwano esibavumelayo ukuthi bakyenze loku, ngaphansi kwayiphi neyiphi imithetho.

Kwaba nomphumela omuhle kakhulu ngoba abantu iy'mpilo zabo zabalula, abantu bakwazi ukuthi baxhumane nabantu abakude nabaseduzane. Loko ngakubona kukuhle kakhulu ngoba ukufuna imisebenzi kanye nokuxhumana namanye amazwe kanye nabanye abantu kuba lula kakhulu.